Dikhamphane di le ngata di tlhopha badiri ba bone mo inthaneteng jaanong, batho bao ba tlhokang ditiro ba tlo reka jwang data ba tlhoka tiro. Dikhamphane di le ngata di tshwanetse go tlhopha batho ka go ba tsaya fa ba tlile go batla tiro ko dikhamphaneng tsa bone, ba tlogele go batla batho mo inthaneteng, ka gonne batho ba le bangata ga ba kgone go reka data.

Nna mo nakong e le ntsi ke dirisa Wi-Fi. Go na le poleke e bana ba tshamekelang mo go yona dikgole tsa dinao, di-basketball-o dilo di le dintsi, mme ba na le free Wi-Fi. Ka nako tse dingwe ke reka data ya MTN yona ya afford-ega ka gonne ga ke berekise data e le ngata ka kgwedi.

Data ya kgwedi e, ke berekisitse data e le nnye fapanong le kgwedi ya go feta, ka lebaka la gore kgwedi e e fetileng be ke dirisa mo dilong di le dintsi. Kgwedi e fitileng ke rekile data ya fifty ranta, mo kgweding e e berekisitse data ya thirty ranta. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse go lebelela gore mo a dulang teng ke network e fe e e dirang sentle mo bosigo, mo motshegareng ka gonne, o ka reka data ya Telkom-o mme mo o dulang mo teng Telkom e sa tshware sentle ka gore eno ba gore data e leng kaone ke ya MTN le ya Telkom.

Go ya ka nna nka itumelela ten gig, e kene mo tshimologong ya kgwedi 'ngwe le 'ngwe, e ka ntumedisa thata.